Abantu abahlala ezilokishini ngoku baxubene nabantu abantu beentlanga ezithile. Sinazo neevenkile eziphethwe ngabantu bezinye iintlanga kwaye siphilisana kamnandi, akukho nakuxabana kutheni. Nathi singabantu, nathi siyasapotana siye sithini, sinyuse into sinyuse iivenkile zabo ngokuthi nathi sithenge.

Into eyenza ukuba umtshato olungiselelweyo wohluke kumtshato wokuthandana kukuba abantu khange banikane ixesha lokwazana, kufuneke bazane ngoku sebetshatile. Loo nto ingathi yenze iingxabano ezininzi kwakunye nendlela yokuthetha iza kuba nzima kuba umntu awumqhelanga, awumqhelanga kakuhle kuba like uphuhlise indlela oziva ngayo. Yiyo into eyenza ukuba kubekho iingxabano ezininzi.

Okay, ndiza kunifundisa ukupheka umngqusho. So, kufuneke ulungise, sidinga iimbotyi, ityuwa, amanzi. So, ke siyabilisa. siqale sidibanise sihlamba iimbotyi zethu nomngqusho sizifake embizeni, sigalele amanzi sipheke. Emveni kweyure ufake ityuwa yakho, uphinde ugalele amanzi, uphinde uyiyeke. Xa uzive ngoba ngathi ziyathamba kwakunye namanzi arhogxile, uphake kutyiwe.

Umfazi osele enomntwana otshatileyo uvala umzimba kakhulu, uyawugquma anxibe iqhiya okanye iduku. Anxibe impahla ebonisa ubukhulu bakhe kwakunye igama lakhe liyatshintsha kuthwa ngumama ka. Umfazi otshatileyo engenamntwana usenokunxiba izinxibo ezihloniphile, ezihloniphekileyo njengomfazi otshatileyo kodwa uza kunxiba ngokwefeshini. Igama lakhe alitshintshwa alikatshintshwa, kusenokuba nguNoluthando okanye elinye igama.

Indlela echaphazeleka ngayo inkcubeko yesiNtu nokutya kwazo kukutya okukhawulezayo kukuba ulutsha lwangoku alukwazi kupheka. Alukwazi kupheka ukutya kwesiNtu. Umzekelo alukwazi kupheka utywala besiNtu umqombothi. Alukwazi kwenza amarhewu kuba luqhele izinto ezikhawulezileyo.

Ziindleko eziphezulu, umsitho usenokubiza kakhulu. Uxinzelelo lwengqondo phakathi kwabantu abatshatileyo, ukuxhatshazwa okanye uxinzelelo lwemali ngenxa yezinto ezilindelweyo ngumphakathi kwakunye kubakho iingxaki zoxolo okanye ukungavisisani. Umsitho usenokonyusa iingxaki.

Ewe, iyichanile indlela ebuboniswa ngayo ubomi basezilokishini. Umzekelo kwinto ekuthiwa ngubani? Luzalo eludlala kwi-SABC one yindlela esiphila ngayo kumaxesha angoku weelokishi. Kukho ubungozi abantu banemipu, kubiwa iimoto, kuqhashumbiswa iimoto zemali njalo njalo.

Kufuneke aqinisekise ukuba yonke into umntanakhe ayidingayo uyayizama. Ukuba akazukwazi ukuyenza abe athethe nomntanakhe kubekho imvisiswano. Xa enemali, umntanakhe amkhuphe amse kwindawo ezithile. Asoloko emfowunela xa emcingile ukuze umntana ayive indawo katata ebomini bakhe, azive ukuba unotata nangona engasathandani nomamakhe nje. Angabi ngumntu othetha xa efuna into ethile qha emntaneni.

Baye babuyele ezilalini kuba befuna ola okwa kuthula kwasezilalini, laa moya waphana. Kokunye baye beyazi ukuba bazosebenzisa imali eninzi ngendlela ebebeyisebenzisa ngayo apha edolophini.